Ha kena sekoro sa credit card, mme ke dumeletseha ho fumana credit card.

Ha o so o tlohelletse mosebetsi, o fumana ditjhelete tsa retirement.

O lokela ho ema twenty four hours, hore re tle re kgone ho confirm-a, hore e le ka nnete motho a itseng o hlokahetse na.

Malome o lokela ho ya bankeng, hore o lo kgona ho tjhentjha didolara tseo ho re di ye diranteng. Mme o ka di fumana hona bankeng moo.

Ke nahana hore kgwebo ya matjhonisa ha e molaong, hobane e ba ka di qabang bathong.

E, e ya sebetsa.

o lokela ho ya sepolesa re ilo bula file, mme re ikutlwa re ferekana haholo ka taba ena, hobane ha re tsebe ditjhelete tsa batho dintse dile teng, kapa o se a di jele na.

Ke kopa tlhakisetso ka tsa premium tsa life cover, ya BBinsurance. Ke kopa di tlhakiso, dintlha ka ofela.

O tlile ka hore be ke rekile dintho, tse ngata tseo di nkgahliseng. Ke sa sheba hore tjhelete ya ka, e kae pokothong.

Tjhe, nka se ntshe deposit ke le mong, re tla kopanela eo.

Ba ka kena banking app founung tsa bona, mme ba tobetsa deposit, ba deposit-ela sekolo seo ke kenang ho sona.

Ho ne hole bonolo haholo, hobane ba ne ba itlhokela ID ya ka feela, mme le tjhelete eo ba tlileng ho e deposit-a, ba qeta ho nketsetsa karata.

Nka se tjhentjhe letho, hobane ke nahana hore nthwe ngwe le ngwe, e etswa ka nepo, ha jwale.

Mme wa ka o ne a patala Insurance cover ya ntlo ya rona, e se e tjhele, mme ke eng seo re lokelang ho se etsa, hore re tle re fumane claim ya insurance eo ya rona eo.

Ke batla ho bula karete ya ho reka ka sekoloto, empa lebitso la ka lelebe, ke founela bankeng e ke e sebedisang, ka hobane ke ne ke ikopela loan-o, hore ke tle ke kgone ho kwala di account tseo, ke nkile ka sekoloto ho tsona. Mme ke tle ke kgone ho bula ena e ntjha.

O lokela ho kenya karete ya hao motjhining moo, ha ese e kene ka hara motjhini. E tlo hlahisetsa hore o kenye pin ya hao ya karete, ha o qeta ho kenya pin ya hao ya karete, e tlo hlahisetsa di options-eng moo, o ka kgona ho ikgethela amount-o ya tjhelete eo wena o batla ho entsha, ha o qeta ho kenya amount-o eo, e tlo o hlahisitse hore ana o batla slip-i kapa tjhe, o ka tobetsa tjhe kapa wa tobetsa eng. Mme tjhelete ya hao otla nka karete ya hao, le tjhelete ya hao e be setse e tswa that's it.

Karata ya ka e qeta ho ntshuwa tjhelete, moo ke leng siyo teng, mme taba e etsa ke ngongorehe haholo maikutlong a ka, hore ana e be tje ho etsahalang ka banka ena ya lona.

a patale tjhelete tsa Sars, ka tjhelete tsa hae tsa ho dula fatshe.

Ke kopa ditlhakisetso ka ho reka ntlo ka banka, hore ke eng seo ke lokelang ho se etsa, hore tle ke kgone ho reka ntlo ka banka.

Ho na le di kgetho tse itseng, tseo a lokela hore a dishebe, mme a tla kgona ho etsa matsete a hae hantle.

Ha se motho mang mang a ka overdraft, hobane motho o tlameha hore a fihlele dipehelo tse itseng, hore a tla fumana overdraft .

Ke batlang ho eketsa di beneficiary tsa ka, mme ke eng seo, ke nka e e latelang hore ke tle ke kgone ho eketsa bathong ba ka.

Ha o tlo patala tjhelete e ngata eo, o neng o e patala ha o ne o sebetsa.

E, ba leloko la ka baja tjhelete penshele hantle, hobane e nngwe ba invest-ile, ke bona eka e tla ba qoba, hobane ha ba senye tjhelete.